E-sport e le kgaisano e e tlhamaletseng, e na le melao, dipapatso le moputso. E le tsela ya boikhutso le go itlosa bodutu jwa letsatsi le go thusa motho go phuthuloga.

Nnyaa, ka gonne bana ba segompieno ga ba dire ditiro tsa bona tsa dikolo le ditiro tsa mo gae, ba nnela megala mme megala e ya bona e ba feleletsa ba dira dilo tse di tswileng mo tseleng ka yona.

Mo ke nnang mo go teng motshameko o o kgatlhisang ke netball. Kgwedi ka kgwedi netball-o e na le dikgaisano tse di tseneletseng, mme ba ba sefoka ba fumana sengwe se se ka ba thabisang.

Metshameko eno ya diileketeroniki, ke metshameko e e dirang gore bana ba segompieno ba be botswa, ga e kgatlhise e le ruri ka gore mongwe le mongwe o lebeletse gore ena o sebedisa ileketeroniki go tshameka.

Motshameko o ke o ratang mo mogaleng ke motshameko o bareng Search Word or ba re Word Search, mme motshameko o la o ruta mongwe ka go aga mafoko, mopeleto le ka di-a b c.

Metshameko ya mo inthanete go tlhokega data kgotsa Wi-Fi gore o e tshameke, mme fela nna nka rotloetsa motho gore a download-e metshameko mo founung ya gagwe, mme motshameko o tumileng ke one Word Search le Subway Surf.

Metshameko ya mo inthaneteng o a e tshameka o sa kgaotse. E ka dira gore go lebale ka tsa lefatshe gore o lebe tsona fela, mme o tshwanetse gore o nne o ntse o tlogela nyana matsatsinyana o sa tshameke metshameko ya mo inthaneteng, mme le fa ke buile ke re mmamoratwa wa me ke Word Search.

Ankere inthanete e dira ka data, fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka mogala o o siameng mme le data e le ntsi.

Batho ba ke ba itsing ba le bantsi ba sebedisa App-o e ngwe ya go kgobokanya data, ke lebetse lebitso la yone mme ba sebedisa App-o e o go bokanya data, go dira sengwe le sengwe ka yona. O kgona go sebedisa App-o eo o ntse o sena data mme inthanete o kgone go tsena ka yona App-o eo.

Ka bogologolo na ba dirisa mangwalo go bua le ba maloko ba ba leng kwa kgole, mme nako ge e ntse e tsamaya le thekenoloji le yona ya tsena mme ya fetoga dingwaga le dingwaga e ya fetoga. Mme metshameko ya mo inthaneteng e na le e e rutang mme go na le e e dirang gore motho a tlhakatlhakanya tlhogo, e o e rutang e tokafatsa matshelo a rona ka dilo di le dintsi.

Ga o tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tshwanetse o itse gore o se ke wa dirisa tsa gago. Maina a nnete, ID nomoro ya gago le aterese ya gago, ka gore tseo di ka dira gore fa ditsotsi di go batla di go kry-e ka potlako.

Go na le metshameko e mengwe ga nke ke fitlhelela le nna ka gonne e batla di-file e le gore o ka e tshameka. Batho ba ko magaeng gore ba palelwe ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ke lebaka la network ba sokodisa ke di-network.